Ee, nka akantsha merogo mengwe e e sa itsegeng thata gonne e na le melemo go e leka mme fela re ithuta meroho 'tsatsi lengwe le lengwe.

Tsela ya go jala maungo a diapole le dipanana e farologane ka go nne ditlhare tsa tsone di tlhoka maemo a a sa tshwaneng. Diapole di tlhoka nako e telele ya serame gore di tle di nne le maungo fa dipanana di tlhoka maemo a a bothitho thata.

Merogo e e jaaka ditamati, e jala fa go na le tamati e bodileng mme fela ba e epela kgotsa o reka disata o epa mokoti o tshela sata e mme wa khupetsa ka mmu. Fa o fetsa, o tshela metsi 'tsatsi le letsatsi. Mme o tlo bona hore tamati e a mela. Tamati go le gantsi e rojwa ka mariga.

Fa o jala rooibos-o o tshwanetse go baya dipeo ka mogare ga metsi diura di le masome a mabedi le nne. Mme o tla dijala letsatsi le le latelang. Letsatsi le le latelang o tshwanetse ho epa mekoti mme o tshele dipeo tse ne o di beile ka mogare ga metsi. Fa o fetsa o tshele mmu gore dipeo tseo di kgone go tsenelela o kgopetse ka mmu. Di robiwa ka go kotula, go sega le go sila, go belehisa, go oma le go paka.

Melemo e e ka nnang teng mo boitekanelong jwa rooibos ke e e latelang. E batla mmu o o siameng, o tlhatswe mmu go ntsha mofero pele ga go jala, e tshwanetse go jala magareng ga dikgwedi ya Moranang le Mopitlwe, go beela dipeo mo mokoting, go nosetsa peo ka metsi mantsi a go jala, go baya dimela, go nosetsa gape, go tlhagola mofero, go kotula. E kotula morago ga dikgwedi di ka nna lesome le robedi. Peo ya rooibos e letlalo le le thata.

Dikgwetlho tse balemirui ba rooibos ba lebagane le tsona, ke komanelo. Komanelo e bakwa ke fa go fisa mme metsi a ba fetsang go nosetsa ka one a omelela morago ga metsotso. E nngwe ya dikgwetlho e ba reng morui wa rooibos-o ba lebaganeng le yona, ke go tlhaselwa ga dimela gaufi le dipeo tsa rooibos-o. Gore di rarabollwe, di tshwanetse gore balemirui ba rooibos-o ba nne ba ntse ba nosetsa dipeo tsa rooibos-o mme ba ntse ba kotula dimela tse di metseng gaufi le dipeo tsa rooibos.

Dikgwetlho tse dikgolo tse balemirui ba maungo ba lebagane le tsona gompieno ke, go tlhoka kitso le bokgoni. Go tlhoka ditirelo tsa katiso , ditlhwatlhwa tse di godileng tsa ditsompello, go tlhoka dithuso tsa madi boleng jwa mmu, diphetogo tsa loapi, tlhokotshebesetso ya metsi le dikomelelo.

Ke go sega le go sila, go belisa, go oma le go paka, le go tlhaba maungo ka nnalata gore di oketsege gore di kgone go nna tse dikima.

Dingwe tsa maungo a a jalwang thata le go jewa thata mo lefatsheng, ke panana, apole, namune, namune ya go baba, mango le digareterebe. Gonne, go nna teng ka bontsi, go bonolo go a ja, go na le phepo e ntsi, go na le thatso, go na le theko e amogelesegang.

Merogo e e lengwang le e e jewang thata mo lefatsheng lotlhe ke ditamati, onion-e, ditapole, morogo. Ka ntlha ya gore go nna teng ka bontsi, go tlhoka go epa thata kgotsa go bonolo go epa, go nontsha dijo, go theko e e ko tlase, go na le phepo e ntsi.

Mo temothuong ya gompieno, go dira gore ditlhare di gole sentle, go oketsa ditholwane, go lwantsha digagabi le malwetsi, go thusa ka temo ya matshediso, go dira gore dijo di nne bontsi, go ntsha dijo tse di nang le boleng, go sireletsa botsogo jwa bareki, go rotloetsa kgwebo ya lefatshe, go ruta le go lemosa.

Wine farming ke karolo ya temo e e kgatlhegileng e e tlhokang go jala ditlhare tsa morara, go tlhokomela ditlhare, go roba morara ka nako e e rileng, go dira wine ka go sila morara, go ntsha dino le go boloka gore e fetoge wine. Ga se fela go jala morara wa go jewa mme ke go jala mofuta o o rileng wa morara o o na leng thatso e e kgatlegileng. E tlhoka bokgoni jo bo kgapegileng, mmu, tsela ya go roba le go dira wine. Ka bokhutswane, go jala morara ka mokgwa o o kgethegileng go dira wine, ke karolo ya temo ya maungo mme ga se mofuta o montsi wa dijalo.

Fa o simolola tshingwana mo lapeng, o tlhoka go kgetha lefelo le le tshwanetseng go bona letsatsi le le lekaneng, fokotsa mmu gore o nne bonolo, dijalo, kgetha gore o batla go jala eng maungo kgotsa dimela tsotlhe, dilo tsa go dirisa jaaka garafo le foroko ya go epa, metsi le tlhokomelo. Tlosa matlakala ka metlha, nosetsa ka teka-tekano, o seke wa feta kgotsa wa tlhaela, tsaya matlhare a a senyegang kgotsa a nang le malwetse.